Ditshebeletso tsa teng dia tura mme hangata bakudi ba lokela ho patala pokothong, hotswa pokothong ya bona. Hangata di tshebeletso di dia fokola ho ebileng bakudi ba lokelang ho emela ditshebeletso di fihle kapa hona ditshebeletso di fihle ka mora nako. Seo ke sona se ke sa sa e thabeleng ka dipetlele tsa toropong.

E le ntho e nepahetseng ka ha motswadi o tseba se loketseng ngwana hae. Le ha fela bohloko bo ka ba teng ha ngwana le ho tswa madi ha nyenyana, empa sena ke molemong wa ngwana. Mme ha ho tlo hlokahala hore ngwana a ka boela a bolotswe hape ha sa fotse.

Molekane wa ka ke bona hole bohlokwa hore re lo thola thuso kapa hona thuto ka HIV kliniking kwana. Sena ke hore re tle re ithute haholonyana ka lefu lena la HIV mme re tle re tsebe ho ipoloka bakeng sa hore re ska tshwaetsa ke lefu lena la HIV. Re tle re tsebe ho itshireletsa mme ke bona hole bohlokwa hore re tle re ye rele babedi. Re tle re kgone ho tshehetsana, re tle re kgone ho utlwisisa dintho ka bobedi.

Thibela pelei e leng hore bo mme ba e sebedisa hang ba qeta ho fumana bana kapa ha ba se ba ena le bana sena e le ho thibela pelei ha nakwana. Ba ka sebedisa di khwantlama kapa hona di jase. Ba ka sebedisa di-injection kapa hona dipidisi tse thibelang pelei kapa hona implant e kenang sephakeng kapa, UID e kenang popelong ya bo mme. E le ho thibela pelei ha nakwana mme e re ha se ba loketse hore ba ka ba na le bana kapa hona se ba thabela hore ba ka na le bana ba ka tlohela tsena tsohle. Ba ka tlohella ho sebedisa kwantlama. Ba ka tlohella ho sebedisa implant, ba ka tlohella ho sebedisa UID, mme ba fumana ba.

Seo mmuso o ka se etsang hore ditshebeletso tsa tshohanyetso di fihle ka potlako ha se di bitsuwe, ke hore di etse bo nnete ba hore di makoloi a tshebeletso tsa tshohanyetso a ba mangata sepetlele ka seng, mme a sebetsa kaofela ha tsona mme ba thusi kapa hona dinese kapa hona di-paramedics di bangata di hirwa haholo hore di tle di kgone ho ho sebetsa di potlakele bakudi.

E etsang hore ke kgetha moriana o nepahetseng ke ho sheba hore na moriana oo o sebedisitse dintho dife hore etsuwe mme moriana oo o dumelletswe ke WHO. Kapa hona lefapha la meriana le hore theko ya teng ke e jwang, le hore na moriana oo ditlamorao tsa teng ke tse jwang. Mme di boima ha ka kang na.

Tjhe nkase reke dihlahiswa tse tswang di-platformong tseo. Ka ha di-scam di ba ngata, kapa hona ka ha motho o ka qetella o kula ke ho sebedisa di ke ho sebedisa dihlahiswa tse loreng ha o di tsebe tsa bophelo. Seo nka mpa nka se etsa ke ho ya lebenkeleng kapa hona sepetlele kapa hona di-chemist-ing ka lo itjhebela disebediswa tsa bophelo tse leng hore nka di sebedisa. E seng ke reke di-platform-ong ka ha ke tsebe hore di dumeletsehile na ke mmuso eya kapa tjhe.

Nkeke ka kgona ho mo araba jwalo ka . Empa nka mo qapolela seo eleng hore kea se tseba. Tshebetso ya eleng di ARV, o lokela hore pheko ya teng o nwe ka nako e tshwanang matsatsi ohle. Mohlala, ebang o neuwe kapa empa o ikgethetse nako ya hore o tla nwa ka hora ya botshelela ya mantsiboya, o lokela hore o e nwe ka hora ya botshelela mantsiboya a mang le a mang. O seke wa tlodisa matsatsi le hae e le leng mme o lokela ho enwe ha o qeta hoja kapa pele o qeta hoja mme o lokela ho enwa ka tsela eo o e tekanyeditsweng ka teng ke ngaka. Mme ha hona le dipotso ha ngata, ke ka kgothaletsa motho hore aye ho ngaka hore atle a kgone ho thola tsebo e nepahetseng ka seo a se nwang.

Nna le sona hoba e hlile meriana ena kea e bona e atile mme e mengata. Fela ha re na bonnete ba hore ea sebetsa, empa ha ke kgahlanong le yona mohlomong ea sebetsa ho ba bang. Empa nna nkeke ka e sebedisa hoba e hlile ha ke tshepe ho hang. Ke sa kgolwe hore e nepahetseng bakeng sa mmele wa ka.

Nna ho ya kanna ke tshebetso kapa tshebediso e mpe ya ditjhelete ke mmuso le ho hlokahala ha dingaka le baoki ba lekaneng, ba seng ba badile mme ba loketse ho sebetsa. Hangata re fumana baoki ba rona ba sa qete dikolong kapa ba dingaka tsa rona di sa qete dikolong. Se se thibela hore mmuso o ska kgona ho ba hira ka ha ba so qete dithuto tsa bona mme sena ke sona se etsang ba dule ba shota dipetlele. Le tshebetso tshebediso e mpe ya tjhelete e be bakudi ba le dingaka tsa rona ha di patalwe ka nepo.

Bohlokwa ba ho hlapa matsoho ke hore o tlo o bolaye dikokwanahloko tsefe kapa dife tse matsohong mme o ka hlapa matsoho a hao ka sesepa le metsi a phallang kapa le metsi a futhumetseng. Hore utlwe o bolaye di kokwanahloko, o hopole sena o se etsetsa bophelong ba hao hore bophelo ba hao botle bo kgone ho ho dula bo tshireletsehile, hore o seke wa nna wa kula fela le fela. Ho bohlokwa ho dula o hlapa matsoho a hao mme leka ka bojohle ba hao pele o ja. Ha o tswa toilet le pele o tshwara eng kapa eng ya hao e bohlokwa, o hlape matsoho a hao ka sesepa le metsi polokehong ya hao ngwanaka.

Ba kgothaletsa batho ba rona hore ba tle ba qale ba shebise hore sehlahiswa sena se sebedisitse di-chemical dife tsa kopana le tsefe. A na sehlahiswa sena se bolokehile bakeng sa letlalo la bona na, a na se dumeletsehile ke mmuso kapa hona ke lefapha la bophelo hore na ba ka le sebedisa na. Re ke re bone matsatsing a jwale bana ba bo rona se ba tjhele matlalo. Bana ba ba rona se ba kula, fela fela bana ba bo rona sa phakisa ba kula, ba qeta mmeleng ya bona mme ba qala ba ba tsietseng ya ho tshwarwa ke kankere ya letlalo. Sena sebakwa ke ho sebedisa dihlahiswa tse seng molaong, tse nang le di-chemical tse kotsi mmeleng kapa ona matlalong a bona.

Ke ikutlwa kele bohloko haholo ke karabo eo ke e fumaneng ho ba tshebeletso ya tshohanyetso. Mme sena ha sea lokela hore ebe se a etsahala. Di-ambulance di tshwanetse ho ba teng, dipetlele tse haufi. Di tshwanetse ho ba teng ka bongata ha mmoho le baoki kapa di-paramedics hore e tla re ha ho ba dikotsi tse tjena tse mpe hakalekale. E be batho ba kgona ho thola thuso ka pelenyana, maphelo a bo bana ba bo rona a fela feerla ka ntho e loreng e ka lokiseha. Ke lakatsa e ka lefapha ha mmoho le mmuso o ka lokisa phoso ena mme wa eketsa di-ambulance ha mmoho le basebeletsi ba di-ambulance hore re tle re qobe dintho tse tshwanang le tsona tsena.